Hayi, andiqondi ukuba mna ukuzilolonga kunegalelo elithile. Sibanintsi singaba asizilolongi kodwa ke asinalo uxinezeleko, siphile qedede, asinakudakumba kwaniks. Into ndicinga uba fanuba into isemntwini, awukwazi usuke udakumbe njee kungekho nto ikudambisayo. Kwa oko ukuzilolonga kunabantu babo, thina singabanye singaba bavele uvuke umzimba ube buhlungu, ungayazi noba kwenzeka ntoni, singabi nawo nomdla wokuphinda sizilolonge.

Eyona nto ndithanda ukuyenza mna ukuhambisa ixesha kukubhaka, ndiyakuthanda ukubhaka okanye ukupheka ndipheka at least maybe, mhlawumbi kane evekini kodwa ukubhaka khona ndibhaka nje kathathu ngoba kaloku andizupheka oko. Ndihlala ndedwa, oko kutya ndiza kuthini ukutya okungako xa ndizopheka oko. Kodwa ke, yeyona nto endiyithandayo ukupheka nokubhaka kokona kundenza ndikhululeke engqondweni.

Ndicinga ukuba into ixhomekeke kumphathi uba iqela lakhe uliphatha njani okanye abadlali bona baphethe njani. Ndicinga fanuba mna kuba impumelelo isezandleni zabadlali nomphathi wabo, nakwisapoti ke esifumana eluntwini, emhlabeni jikelele waseMzantsi Afrika.

Ndikhetha mna iPlayStation. IPlayStation kaloku yile uzawudlala apha endlini, uhlala endlini kwiPlayStation, udlala apha endlini awuphumi, awuxhulumani namntu. Kodwa ke, ifowuni yona zezi bazisebenzisa ungena kwezi social media bafune ukwenza unxibelelwano nabantu apho ke, ke ngoku kube kufumana khona ke ngoku uba bazibona begagxeleka kwizinto ezingekho ntle, kwizinto ezimbi ezizawuba, benza bangakhuseleki.

Ndicinga ukuba umdlalo weqakamba awuthathelwa ngqalelo kwizikolo zabafundi basezilalini ngoba kaloku bambalwa abafundi abanomdla wokudlala umdlalo weqakamba kwizikolo zasezilalini. Ngcono kwizikolo ezisedolophini kuba khona bona banazo banesapoti kwaye banazo nee-sponsors ezibasponsarishayo, ezilalini zinqabile ke into yoba kubekho umntu othanda ibhola, umdlalo weqakamba.

Ndicinga uba mna ii-influencers ezi zakwi-social media azisenagalelo lirayithi azisenampembelelo entle ngoku kulutsha ngoba kaloku abanye ufike umntu esenza njee into yokuba makacinezelele omnye umntu phantsi. Omnye, akusekho nto intle mani kwezi influencers, azisenzi into ebalulekileyo, abanye nje kukuzonwabisa bona bengenaxesha lomnye umntu. Abanye bafuna ucinezelela abanye abantu phantsi, kugqame bona. Akusekho nto intle kwezi influencers ngoku.

Ndicinga ukuba imidlalo emayiqukwe kwizikolo zasezilalini ngumdlalo weqakamba, umdlalo weqakamba ezilalini awuhoywanga tu kwaye awuthathelwa ngqalelo. Kodwa ke, ngoyena mdlalo nayo onabalandeli kwaye oxhaphakileyo ingakumbi ke kwizikolo zasedolophini. Awuhoywanga qha kwizikolo zasezilalini. Ndicinga ngoyena mdlalo ebefanuba ungathi uqukwe kwizikolo zasezilalini.